Umma ozithweleko akakavumeleki bonyana aphume kanengi ngejarda aye ebantwini nofana aye lapha kunabantu abanengi khona. Kwesibili, umma ozithweleko akukafaneli bonyana abe yedwa ngombana angafuna isizo komunye muntu, unganambeka angazi bonyana enzeni, ahlaselwe mathumbu. Kwesithathu akukafaneli bonyana asilingeke nofana atjelwe iindaba ezimbi ngaleso sikhathi naziqeda ukwenzeka.

Imbevula yikomo esikazi hlangana neenkomo zamalobolo, kanengi kuthiwa yikomo kamma.

Ukuveza indaba kukulokha imindeni lihlangene, kuyokukhulunywa ngabantwana abaziinthandani, bese kwakhiwe nobuhlobo khona lapho.

Ifengwana ngenye yezinto esetjenziswako ukubetha ingamlozi isigojwana esitjheli esinesibambo esinzima nemincamo enzima.

Kanengi labo babantu abatjhade nofana abende emzini owodwa.

Ingungu sikhumba esitjhukiweko sesilwana nofana senyamazana, kanengi iingubhu zezangoma zenziwe ngengungu.

Uzila iinyanga ezintathu zoke.

Ihlatjelwa endaweni le abantu bemzini lo evane baye kiyo nabayokuphahla ebazimini, ihlatjelwa lapho.

Irasu mncamo ozombeleza intamo, mncamo ohlala njengesirholwani entameni, mncamo kanengi owubona ngamasokana amasokana nawambathiswa iinthimba nofana ngithi izambatho lezi ebafanele bazimbathe njengesititrimba nemincamo le eminye neenrholwani. Nayo irasu ikhamba lapho.

Ibherha ngileli elimbathwa masokana.

Kufanele aziphathe njengalokho isiko lakhe litjho ngakhona angenzi enye into.

Ingwani sigcoko nofana yinto le abobaba nabomma nabantwana abayimbathako kanengi nakunezulu nofana ilanga litjhisa.

Mnyanya lapha kuthathwa khona umakoti afakwa kosobantu nofana ekhabo lesokana.

Iphotho mncamo loya omude ombathwa bomma kanengi bavela ngamasokana nofana ngeminyanya emikhulu yamaNdebele. Iphotho mncamo loya omude omude osuka ehloko okhamba phasi.

Ihlanzamaseko ngileya embathwa bentazana nababuya ekuthombeni.

Umafumeza mntwana ophiwa umakoti ekhakwakhe nakaqeda ukwenda.

Vamuhle, Nomhlekhabo, Dlhamaga, S'phenge, Ndlelehle.

Amanambaskhambe manyethelo amhlophe ambathwa kanengi bomma nofana bentazana bamaNdebele kanengi nabayokugida.

Zizinto ezinye ezimhlophe ezitholakala ekomeni.

Akuyi ngeminyaka kanengi kodwana kuya ngokobana umzimbakhe sele ufike kuphi, neminyaka ayikhambileko sele ikhambakhambe kufikela kuphi, kanengi mntazana osukela eminyakeni elitjhumi nasithandathu kufikela eminyakeni ephezulu.

Ibhengela mhlobo wobucwebe ohlala esandleni.

Umlobokazi mntazana nofana ngudade osanda ukwenda.

Ukuthamba kulokha nawuthatha isibhuku nesiviko uzibethanisa ubiza iimbongo zekhenu nabantu bekhenu negama lakho lobusokana nofana isithakazelo sekhenu.

Yikomo yamalobolo edosa phambili iinkomo nazingena ekhabo makoti kuthoma kungene yona imvabayenyana kuze kamakoti, kuze neyakababa zilandelane ngokunjalo.

Yikomo le ekusetjenziswa isikhumba sayo ukwenza ibherha.

Ikghororo mncamokazi eminingi embathwa bafazi, bentazana bequde nabentazinyana ngaphambili kanengi ibonakala nabasemnyanyeni umntazana ambethe ikghororo ambethe neenrholwani zeenyaweni nezezandleni nezedinini.

Kuqakathekile bonyana siphe abantu amagama nabasanda ukufika ephasini sikwazi ukubakhomba kusasa, sikwazi ukubakhulumisa sikwazi ukubatjho bonyana bobani.

Kuzilwa umseme, kuzila abanye abafazi, kuzila ukudla okuthile.

Iyerhana mncamokazi omude omhlophe olengako omyeko ozombeleze umntazana le eenyaweni lapho uwubona kanengi nakumnyanya wequde nofana kuminyanya le yabomma. Imbathwa bomma nabentazana bequde ngeminyanya yabo.

Yenzwe ngomncamo nangerhara ihlala iphathwa bomma nqeminyanya.

Umkhwenyethu mkhwenyana, wekhethu mkhwenyana wekhaya, utjhade udadwethu.

Isititirimba sikhumba esigcokwa lisokana nalibuya engomeni nofana liya engomeni.

Irasu mncamo olungelelako ohlala entanyeni njengeenrholwani.

Inaka yenziwe ngesikhumba, iphathwa bobaba.

NguMadzela, nguThulari, nguThisila, nguMsweswe, nguS'nghalela.

Iinkomo ezilitjhumi nanye.

Uthiyiwa babelethi bakhe igama nofana ngubamkhulwakhe.

Iporiyana sikhumba esigcokwa bobaba, abobaba bemizi.

Kufanele aziphathe kuhle ngehlonipho ambathe ahlonipheke imizimbakhe ingaveli ebantwini.

Mdoko owenziwa kanengi ngamaqude.

Yingubo yamaNdebele enemibalabala ehlukahlukeneko hlangana lapho kunombala o-blue, kunombalala obovu, osarulana, nohlaza.

Imbathwa bomma ihlala eduze ne

Umgada kababa yikomo ekhitjhwa ngamalobolo ekhitjhelwa ubaba kamntazana nofana kadade othathwako.

Umkhala mncamo ombathwa ehloko kanengi masokana nawabuya engomeni nofana bomma ngomnyanya nofana bentazana nababuyokuthomba.

Ikaba isemathumbini isbhono.

Ibhetjha sikhumba esimbathwa bobaba.

Lombeni, Kumbuza, Mahlabezulu, Sphenge, Dlhamaga.

UNomkhulumi ngilo okhuluma ntanzi lapha eenkulumeni zamalobolo.

Isidonono ngilesi esisetjenziswa bavumi lokha nabavumako basiberegisa ukwenza iingoma.

Bafundisa umuntu osanda ukubeletha umntwana bonyana umntwana uphathwa njani, bathatha umntwana bayombika ebazimini, babe naye bamkhombe iindlela zakwabo.

Umncwazi sigcoko

Ipelesi mntwana womntazana nofana womsana omncani ozokukhamba ngaphambi komlobokazi ngedwende nobukhazi.

Usosokana nguyise lesokana.

Ukuhlambisa kukulokha nawuhlambisa umuntu ngamanzi nofana umntwana, okhunye ukuhlambisa kukulokha nawuhlawulako, uhlambisa igama lomuntu nofana umuzi womuntu.

Igwabo livunywa bomma lokha abakhethwa basentabeni badrila. Abomma bavuma igwabo bavumela abakhethwa.

Inongwana yintwele evela ekabeni yomntwana nakaqeda ukubelethwa ihlangene nesbhono.

Uyokubulungwa ngendlela ekhabo lapha akhulele khona babulunga ngayo, babulunga njengalokha uyise atjho bona bambulunge ngayo.

Umgade lithanga. Mhlobo wesithelo ngaphakathi usarulana bewuthambile nangaphandle usarulana bewukokorene nofana ngithi uqinile.

Irhabi mhlobo othile wesirholwana.

Isikotjhi liyembe elihlanganiswe ngokusikotjhi.

Umdzegana ngilokhu okuhlala edinini emntwaneni.

Umnayilani lizembe leli eliphathwa bomma ngomnyanya.

Umgari ngilokhu okutjhatjhwa masokana wameSuthu wabeSuthu nawabuyako.

Sigojwana esiphathwa msanyana omncani.

Umbhalo yikumbese.

Ngilokhu okuphathwa ngudade osozokuthathwa nakusimanje sakhe.

Yingutjana le egqokwa muntu othethweko nofana ngithi umma othethweko.

Ngilokhu okugqokwa bomma ehloko.

Umncwazi sigqoko sabobaba.

Umkhala mncamo ohlanganisiweko ohlala ehloko nofana ozombeleze ihloko.

Mhlobo wethawula ohlala emahlombe wabomma.

Ngilokhu okumbathwa matlawana.

Ngiyo ehlukanisa amaNdebele neminye imihlobo kungakho iqakathekile.

Itjho bonyana yikambiso ebeyenzeka kade eyahlelwa bobamkhulu nabokhokho.

Nangabe ulisokana kuyavela bonyana ulisokana ngendlela ombatha ngayo nangabe ungumma kuyavela bonyana ungumma ngendlela ombatha ngayo njalonjalo nakibobaba nakibantazaneni.

Umrorho, umrhoru, umratha lokho kukudla kanengi okudliwa babantu besiko.

Ekhaya ngikhuluma ilimi lesiNdebele ngombana ngilo ilimi esibelethelwe ngaphasi kwalo.

Iye, kanengi umvumo uveza indabuko yabantu yeke-ke lokhu kuliqiniso.

Zekolo zidlala indima ekulu ekhethu ngombana abantu bekhethu bakholelwa ebazimini lokho kutjho bonyana basabambelele emasikweni la watjhiywa bokhokho bethu.

Ngithanda ngamasokana ngombana nami ngilisokana begodu ngiyazi bonyana kwenziwani ngamasokana.

Lami isiko lihlonitjhwa khulu masokana ngombana bayazi bonyana nange bangalihloniphi kuzabe kudeleleka abokhokho bethu.

Ukuthiya umuntu igama kudlala indima ekulu ngombana kumupha indlela nofana umhlahlandlela bonyana kufanele aphile njani nofana enzeni.

Umntazana kufanele aziphathe kuhle isokana kufanele liziphathe kuhle belithathe lihloniphe nababelethi.

Abadala bakufundisa indlela yokuphila lokho kubenza babe nomthelela omkhulu epilweni yakho.

Ziindatjana zokuzivikela, zokuhlakanipha, zesiko nezendabuko ezidlulisela elutjheni.

AmaNdebele indlela abambatha ngayo nomgwalo wabo ngikho okwenza bonyana sihluke.

Isiko nangabe liyagandelela lokho kubamraro nangabe liyavuma bonyana umuntu azicabangele yena yedwa ngaphandle kwalo lokho kuhle.

Akukho ukuninana isiko lami liyayithanda ifundo.

Iye, ngiyazikhakhazisa ngesikolami ngombana ngilo engikhulele ngaphasi kwalo ngafunda izinto ezinengi zepilo ngalo.

Iinkundla zokuthintana ziyalithuthukisa isiko lami.

Bonyana kubayini kuthonjwa nofana kubayini umsana fanele aye entabeni abuye alisokana.

Iswazi, ukudlala, ukucula nokubethana.

Kudlala indima ekulu ngombana kukulapha sikghona khona ukucula ngezinto ezenzekako nofana ezisiphetheko ngaleso sikhathi.

Akukghonakali ngombana kufanele ulandele isikokambiso yinye.

Kungombana amasiko awafani begodu nabantu abafani yeke-ke kufanele amasiko wabo ahloniphane.

Ngokwerhubhulu lami ngazi bonyana umuntu nakazi amalimi amanengi nofana adlula elilodwa umuntu uyahlakanipha naye ukghona ukucabanga ngeendlela ezinengi ngesikhathi sinye.

Nasikhuluma ilimu elilodwa siyazwana nangekulumo so lokho kwenza bonyana kubelula ukuzwana nabantu.

Thumba nofana gadangisa magama engithanda ukuwasebenzisa lawo ngombana ngiwasebenzisa mihle namalanga.

AmaNdebele athanda ukufaka amanye amalimi elimini labo begodu bathathe nesikokambiso yabanye abantu bayifake kweyabo.

Sisambatho lesi esimbathwa bobaba eenyaweni.

Mhlobo wesambatho esimbathwa bomma kanengi nabaya emnyanyeni nabentazana namatlawana.

Iphephethu into le eyenziwe ngomncamo embathwa bentazana bequde kanengi begodi imbathwa bomma nabasemnyanyeni ihlala ngaphambili imihlophe beyiyakghona nokuthi yenziwa ngomncamo bese igwalwe ngomncamo nangombala bala ngokuhlukahlukana kwakhona.

Ibhetjha libhrugu lesokana nofana mhlobo wesambatho esimbathwa lisokana.

Isiithimba yinto le ehlala ngemva imbathwa kanengi nephephethu ihlala ngemva yona inzima ngokombala isikhumba imbathwa bomma nabentazana bequde.

Mincamo embathwa bomma abendileko.

Iporiyana imbathwa bobaba abathetheko bayimbatha entanyeni.

Amapatlagwana manyathelo.

Umtjhotjho sisambatho esimbathwa matlawana.

Ibhengela ngile esarulana ngokombala kanengi imbathwa bomma abendileko begodu kanengi ubabona emnyanyeni bayimbethe esandleni.

Amanambasikhambe manyathelo lawa amhlophe kanengi nofana manyathelo lawa aphasi begodu ambathwa bomma kwaphela kanengi bambatha nakuneminyanya amanambasikhambe.

Amancina nofana amacici ngilezinto ebazimbatha eendlebeni abomma.

Ibherede imbathwa ehloko imbathwa ngunoma ngubani kodwana kilendaba imbathwa kanengi bomma nabasemnyanyeni kodwana yona imbathwa ngunoma ngubani. Nawufuna ukuyibona uzayibona kibomma nabasemnyanyeni bahlangene bambethe neenkumbese.

Idzila ngile ehlala entanyeni nayo i-gold nofana isarulana ngokombala kanengi iba yisimbi.

Amatshega zizinto lezi ezimbathwa mhlobo wabeSuthu le bazimbatha ezandleni neenyaweni.

Iyerhana mincamo leya emhlophe ekhamba nephephethu mincamo emhlophe emide elengelelako embathwa bomma nabambethe izinto zesintu.

Ingejana mincamo le efana neenrholwani embathwa eenyaweni.

Ingwani sigqoko.

Ikghororo ngile embathwa masokana.

Imilingakobe ngile embathwa bomma kwaphela abathethweko.

Inyoka ngile embathwa bomma navane bagida bagidigela amasokana abuyako ngile elengelelako ukusukela ehloko.

Bayimbatha kanengi nakumnyanya omkhulu njengamasokana namhlokha amasokana nawadrilako nofana abakhetha nabadrilako entabeni imbathwa bomma.

Incagu mhlobo wesirholwani esimbathwa edolweni.

Isititirimba libhrugu lomsegwabo.

Iye, bavumelekile ngombana bona bathethe kungakho bavumelekile.

Isiqobotjhelo yisinjana encani enga yidrajana yokuhaga izinto bonyana zingawi. Khulukhulu kuhagwa ingubo nazimbethweko bomma nofana abobaba nofana kunomangubani.

Itjholo mhlobo womncamo ombathwa esandleni nofana emkhonweni.

Izeswa ebusweni bomma.

Mhlobo womncamo ombathwa masokana kanengi nababuyokuwela bayimbatha emzimbeni umncamo oyi-two ehlanganako nofana ephambana esifubeni emhlophe.

Irhabi kanengi imbathwa bomma nabentazana abasanda ukuthomba.

Yingubo kanengi embathwa ngedwendwe.

Mhlobo webhengela ohlala esandleni nawo.

Mhlobo womncamo ombathwa bomma entanyeni abathethweko nangelanga abathathwa ngalo.

Ngilokhu okuvalwa ngakho ubuso umalukazana osanda ukungena isimanje.